Batho ba baholo temong ba bohlokwa haholo hobane ba na le tsebo e ngata le boiphihlelo bo ke keng ba nkelwa sebaka ha bonolo. Ba qetile dilemo tse ngata ba ithuta mekgwa ya ho lema, ho utlwisisa mobu le ho ikamanya le maemo a lehodimo e a fetofetohang. Bohlale ba bona bo thusa ho tataisa balemi ba batjha, ho netefatsa hore mekgwa ya setso le ya tshitshinyeho le tsitsitseng ya temo e fetisetswa melekong e tlang. Hape balemi ba baholo ba ba bapala karolo ya bohlokwa ho bolokeng jala dijalo tsa setso, mekgwa ya ho sireletsa mobu le lefa la setso amanang le temo.

Ke rata haholo ho ja kgoho e besitsweng le meroho le rice. Ke rata mofuta ona wa dijo hobane o monate ebile o phetse hantle. Kgoho e besitsweng e na le tatso e monate e nkgang ha monate, mme ha e kopantse le meroho e metjha e etsa dijo tse lekalekaneng le tse nepahetseng le phepo e nepahetseng. Rice e fana ka matla, e etsa dijo di phethehe ebile di kgotsofatse. Hape ke rata dijo ha di bolela tsa tatso fela hape ke rata dijo hobane ha di bolele tatso feela. Di boetse di jara mehopolo le maikutlo ho etsa hore dijo tsohle ebe tse bohlokwa. Ene di fana ka matla mmeleng.

Motho ya sebetsang ka tlhahiso ya tsa temo le mafapha a temo o lokela ho hlahloba boemo ba mobu kgafetsa. Bonyane makgetlo a mararo ho isa ho a mane ka selemo. Ho latela mofuta wa dijalo le mekgwa wa wa ho lema. Ho bohlokwa ho hlahloba mobu pele ho jalwa. Nakong ya kgolo ya dijalo le ka mora kotulo ho netefatsa hore o na le ma le dimatlafatsi le sebopeho se nepahetseng bakeng sa kgolo e phethahetseng hantle ya dimela. Teko ya mobu e etsahala kgafetsa e thusa ho thibela kgaello ya dimatlafatsi ho ntlafatsa tjhai le ho boloka temo e tsitsitseng. E thusa le hore dijalo tsa hao ha di hlaha di hlahe ka tsela e nepahetseng. Di le ntle, di phetse hantle. Di kgotsofatsa.

Moratuwa ke maswabi haholo empa re lahlehetswe ke poone hobane e bodile. Boemo ba lehodimo bo ne bo sa tsitsa. Pula e ne e le ngata haholo mme mongobo o fetelletseng o entse hore poone e bole. Ke lokile ke lekile ho e boloka hantle empa mongobo o bile o fetelletseng hoo hoo hlobo e qadileng ho mela. Ke a utlwisisa hore sena ke tahleho, tahlehelo e kgolo mme ke ikutlwa ke le molato ka sena.

Dineo o tla rera ho batla theko ya petrol ho tloha polasing ya hae ho ya mmarakeng ka ho etsa dintho tse latelang. Ho lekanya sebaka. O tla lekanya di-kilometer-a tse pakeng tsa polasing le mmaraka. Ya bobedi, ho tseba tshebediso ya petrol. O tla lekola hore na koloi ya hae e sebedisa dilitara tse kae ka kilometre e le nngwe. Ha mafura a theko ya petrol, ke ya boraro eo. O tla hlahloba hore na dilitara tse tse le nngwe tsa petrol di bitsa bokae. Ya bone, ho etsa dipalo. O tla sebedisa formula ena. Ditshenyehelo tsa petrol e lekana le sebaka sa kilometre, o e arolwa tshebediso ya petrol ka kilometre. O e atisa theko ya petrol.

Haeba motho a batlang ho lema dijalo, ke tla mo eletsa hore a qale ka mehato ena. Number one. Ho kgetha mobu o loketseng. Mobu o lokelang ho ba o nonneng, o nang le dimatlafatsi tse lekaneng ho thusa dijalo ho hola hantle. Bohlokwa ho bohlokwa ho etsa tlhahlobo ya mobu pela o lema. Ya bobedi, ho kgetha dijalo tse nepahetseng. Ho bohlokwa ho lema dijalo tse dumellanang le maemo a lehodimo sebakeng seo. Ka mohlala, dibakeng tse omileng dijalo tse kang mabele le poone di ka mela hantle.

Mehato e latelang e ka thusa. Ya pele, ikopanye le lekala la ntlafatso ya mahae le tokiso ya mobu. Lefapha lena le ka ikarabella bakeng sa ho tsamaisa ditaba tsa tokiso ya mobu. O ka ikopanya le ofisi ya bona ya lehae kapa ya setereke ho fumana dintlha mabapi le boemo ba kopo ya hao. Ya bobedi, buisana le baemedi ba setjhaba. Baemedi ba setjhaba kapa baetapele ba le hae ba ka thusa ho potlakisa ditshebetso kapa ho fana ka tlhahisoleseding e mabapi le boemo ba kopo ya hao.

Dikotsi tse ka hlahang ha o ntse o alosa dinotsi, ho hlabilwa ke dinotshi. Ha motho a hlajwa makgetlo a mangata ho ka baka ho ruruha ho fetelletseng kapa mathata a phefumoloho ho batho ba nang le allergy. Diaparo tse loketseng ho apeswa. Suit e felletseng ya borikgwe ba dinotsi. Bee keeping suit. Ena ke suit e kwahelang mmele kaofela ho sireletsa letlalo hore le seka la hlajwa. Katiba e nang le lesela le sireletsang sefahleho, a veil . Sena se sireletsa sefahleho le mahlo ho tswa ho dihlaba tsa dinotsi.

Ba lokela ho buisana. Ba lokela ho dula fatshe ba bue ka taba ena ka kgotso le tlhompho. Ho utlwisisa ke mehato wa pele wa ho fumana tharollo e molemo. Ya bobedi, ho sheba ditokomane. Ba lokela ho hlahloba hore ntate wa bona o ile a siya lengolo la lefa, will, kapa ditokomane tse bontshang hore na o ne a rerile hore mobu wa hae o jewe jwang. Ya boraro, ho arola mobu ka kgotso haeba ho ka kgoneha. Ba ka etsa qeto ya ho arolelana mobu ka ho lekana kapa ho latela ditaelo tsa ntate wa bona haeba ho ne ho na le lengolo la lefa.

Semela se tummeng haholo ebile di ratwa le ke dinonyana ke sena. A loose pieces le phofu . Dimela tsena di na le dipalesa tse nang le mmala o kganyang jwalo ka bofubedu, lamunu le bosehla. Tse hohelang sun birds. Hobaneng dimela tsena ditumme hakaana? Mebala e kganyang, dipalesa tsa tsona di na le mebala e hohelang dinonyana haholoholo bofubedu, lamunu le bosehla. Thollo le pepetla ya tsona, dinonyana tsena di thusa dimela tsena ho hasanya peo le ho nolofatsa thollo.